Ho bohlokwa hore o be ne le tlhokomelo e ntle ya bophelo hore o kgone ho phele ha lelele le wena. O s'ka nna ha kula ha ngata ngata, wa nna wa kula, ha ngata ngata wa kula.

Nkare ho yena ho bohlokwa ho enta ngwana, o ba o tla mo tshireletsa ho kuleng mahlokong a mangata a tshwarang bana ba banyane so ha tsamaye a lo entisa ngwana.

Nka ba botsa hore hobaneng lona ditshebeletso tsa tshohanyetso re sa di thole ka pele, kapa di sa fihli, le ho fihla ka matsatsi a mang, e kaba bothata ke eng hantle hantle?

Tsebong ya ka lebollo le bapala tema e kgolo ho hodiseng banna le hore banna ba kgone ho itshwara, ba tsebe ho tshwara malapa a bona hantle. Ba tlohele ho hlekefetsa basadi.

Kore mmuso o kenelle, o bitse di-ambulance tse ngata nyana motseng oo. Hore di be ngata nyana di kgone ho fihla mo di hlokehang teng, kae, kae ka nako tsohle.

Ke hobane kahello ya mosebetsi mo Africa Borwa e hodimo haholo, batho ha ba sebetse, batho ha ba na ditjhelete. Ke ka hoo, dipetlele tsa mmuso, e leng tsona tse moo re balehelang teng ka kaofela, ha ba hloka thuso.

Ke hobane kahello ya mosebetsi mo Afrika Borwa e hodimo haholo. Ke ka hoo batho ba bangata ba tlo dulang ba balehela dipetlele tsa mmuso ha ba hloka thuso. Batho ha ba sebetse habana tjhelete.

Ko re a ye mokgatlong wa tsona dikolo tsena tse bollisang tikolohong moo. Moo ba tlo mo hlahisetsang dikolo tseo lo re di tekenwe fatshe, di molaong kaofela tsona tikolohong eo. Ebe o kgetha se seng moo. And-e a ba nne a ye le ho batho bana ba eleng hore ba bollotse ba tla mo jwetsa moo ba bollotse teng hantle teng, ke hokae.

Nka re mmuso o s'ke wa ba fa letho hoba bozamazama ke botsotsi. Ba tlotse molao wa Afrika Borwa ka ho ba moo, jwale tjhelete eo tlabe mmuso o ba fa moriana, nka be e thusa batho ba sa sebetseng, ba fe dinthonyana, ba ba sa sebetseng ba sa tlolang molao.

Ae, letho. Ha ke bone ba na le kgahleho matsholong ao hoba re na le ho bona, re na le ho ifetela fela re le banna ha re ye nthong tseo re bona nje e le tshenyo ya nako, ha feela ntse ke kgona ho tsamaya ntse ke sa ikutlwe ke sena letho mmeleng ha kena bothata.

Mekgwa e mengata ko re o sebedise yona kgohlopo mme, kapa ho sona le dipidisi tsena tse ho thweng di thibela tshwaetso. Ha o ka robala le motho a nang le yona. Ho thwe ke di-PrEP le di-PrEP, ke di-PrEP tse ding tse o di nwang pele o ka robala le motho o thweng o na le ona di-PEP tsona ke tseo o di nwang kamora thobalano.

Ha ke kula, ke ka kgetha ho ya poraefete sepetlele se ikemetseng. Hoba kea tseba ke tlo thola thuso ka pele le teng haeba ke na le tjhelete.

Nka re mehla e se e fetohile matsatsing ana, e fetohile mehla hona tje. Re tshwanetse re ele hloko taba ya ditokelo tsa batho ba bang.

Ne ba tshoswa ke ho se tsebe ne ba tshoswa ke ho utlwa ka marangrang taba tse neng di tsamaya marangrang, ho thwe ke kokwanahloko e tlo bolayang setjhaba.

Wa tseba nka se tjhentjhe se seholo hakalo, ka ntle le hore ke ba nke ba lo dula tulong ya bona ntlong ya bona, ba dule ba ska sa sebetsa, ba ke se ba sebetsa, ba bene le batho ba ba sebeletsang moo. Ko re matsatsi a bona a felelo, a ma qetela, ba s'ka sebetsa haholo, ba relax-e.

Atjhe, ha ke dumellane le yona, ntho fela e nka hafolang di thibelong tsa tshwaetso ya HIV ke menahano ya batho feela hore batho ba nahana jwang. Batho ba dula ba itshwere hantle, ke yona feela taba.

Ho hang, tshireletso yona e ntse e hlokeha ka hore eng, o kanna wa tshwaeletseha ntso o tswa lebollong.

Letho ha ba e thole hoba o na le ho fumana le tsona dipetlele di le hole le metseng moo ba dulang teng, le di-ambulance ha o re wa founa e fihla ka mora nako.

Ke tsamaya ka koloi yaba driver o tjhaisa koloi e nngwe tseleng moo, yaba ra lemala empa ba potlakisetso, ba ile ba fihla ba tshehetso e ka hodimo ba ile ba fihla ka pele.

Ke ka mo eletsa ka hore a ye clinic-ing hore a kgone le ho tshireletsa le ena ngwana oo a so hlaheng, ntse ba mo immeng ka hore clinic-ing ba tla mo fa ditlhare tsa teng.

Ke ile ka utlwa hore haholo dintho tseo di tholahala ba, ba matswantle ba ba butseng dishopo tse rekisang meriana. Batho ba reke dishopong tse, tse hantle.

Kore mmuso o bule lefapha le tla laolang meriana e etswang ke dingaka tse tsa setso, tsa batho ba batsho.

Ke ka mo fa empa be nne ke mo bolelle le ke mo jwetse ka dikotsi tsohle tsa ho ba le thobalano o sale monyane be ke batle le batswadi ba hae.

Aa letho, ka hore le hona tje ntse o na le batho ba ntse ba batla ho ya thabeng ba s'ka ya sepetlele, ba ikela thabeng straight. Ha ya e nkela sebaka.

Nka mo eletsa ka hore a lo e ntsha mpa haebe o ntsa batla ho tswela pele ka dithuto tsa hae, a ntshe mpa.

A re ngaka nna ne ke bona nkare se ke le, se ke fodile, ke kgona ho matha, ke kgona, se ke kgona ho tsamaya, ke kgona le ho ja hantle ka be ke itjwetsa hore ke fodile.

Nna ke re, ho betere dikolo di ithekela tsona dijo tseo, hore ba tsebe hore dijo tse ba tlo di jesang bana sekolong di tswa kae, di entswe jwang.

Ke ile ka bona ho thwe meriana ha eyo neng neng ha le kgutlela di-ambulance ha diyo tse tlo isang sepetleleng se seholo, dingaka di a shota neng neng. E utlwisa bohloko hoba batho ba yang mola ba e le ruri ba hloka thuso.

Batho, dikankere dingata ho na le kankere ya mmetso, ho na le kankere ya mahlo, ho na le kankere ya boko, ho na le dikankere tsa matshwafo ho na le kankere ya ya letlalo dingata dikankere batho beso itlhokomeleng.